Ukudla ekwandise ukudliwa endaweni yangekhaya ngingathi mratha khulu ingombana ngemakhaya abantu abayithandi i-rice namkha into ebizwako bonyana yi-seven colours ngonobangela wokobanyana bathi, ngingathi bathi, sithi yinto engasuthisi umuntu ingombana kufana nokobanyana uyayidla khona isikhatheso, ngemva kwama-awara athize, amathathu namkha ngama-awara amahlanu ufumaniseka bonyana sewulambe khulu. Umratha kuyinto edliwa khulu ngasendaweni ekhaya ingombana abantu bayakwazi ukusigayela zona bonyana bangaye isiphila bonyana benze ipuphu, bakwazi ukupheka umratha ngemakhaya.

Ngingathi kusetjenzisana khulu ngonobangela wokobanyana ungafumaniseka kobanyana ngasemakhaya kunomuntu olwe nomlingani wakhe. Ufumaniseka bonyana umlingani wakhe wesilisa ubethe umlingani wakhe womuntu wengubo. Umuntu wengubo unelungelo kobonyana aye ekosini ayokukhuluma nekosi bonyana umuntu engihlala naye namkha engihlekisana naye namkha ubaba wendlini, ngumuntu onesandla uyabetha. Uma kutholakala kobanyana abantu bekosini iyabahlula into le, bakuthumela ku-government namkha urhulumende. Bakubhalela incwadana, bakuthumele khona endaweni ebizwa kobonyana yi-court, la nizokwazi ukulungisa khona.

indima edlalwa babantu abadala lokha eempilweni zabentwana ngasemakhaya, ukobonyana bafundisa abentwana kobonyana mudere baphile njani. Ingombana abentwana banje ufumaniseka bonyana nowuthi uyamkhuza entweni engakalungi, uzokutjela okobonyana yipilwakhe yena mudere enze ipilwakhe namkha aphile ipilwakhe. Begodu lokho akusi yinto ehle yokuphendula umuntu omdala begodu abantu abadala bazama ngayo yoke indlela yokufundisa abentwana, kobonyana yizinto bani ekungamederanga bazenze ezingabenza kobonyana babe sengozini namkha bazithole bangasi rerhe, ngonobangela wokobonyana banalo ulwazi kobonyana ipilo injani.

Ayi nokho ngingaze ngikhulume amanga begodu ngihlathulule amanga angiyazi ikonyana lebhera, ngiyala angilazi. Ngiyavuma ngimNdebele ngikhuliswe maNdebele, ekhaya maNdebele kodwana ikonyana lebhera angilazi begodu azangkhe ngafundiswa ngalo begodu ngiyathoma ukulizwa. Ngingathokoza khulu mangingazi kobonyana ikonyana lebhera kuyini, ngifundele nakusasa kobonyana ikonyana lebhera khuyini.

Unomqazi namkha unomqazi yisilwanyana esinqani esinamandletjana amade akhombe phezulu begodi ukukhamba kwaso siyenqa siphinde senqe siphinde senqe. Ukudla okukudlayo sidla imifino kwaphela ebizwa kobonyana ma-vegetable ngelimu lesiNgisi. Abantu abanengi bayasifuya isilwanesi ngonobangela wokobonyana asisilwane esinengozi ngaleyo ndlela njengezinye iinlwane ezihlala emangweni.

Ilitjhi mdoko o-sour ubizwa njalo ngelimu lesiNgisi kobonyana into i-sour ayisi-sour ngaleyondlela, mdoko ongathi bathathe ipujana bayifaka ngemanzini bayilalisa khona. Masele bapheka umdoko loyo, bathatha amanzi bawathele ngebhodweni bese bathatha nepuphu yona leyo abayifake emanzini benze ngayo umdoko, ngonobangela wokobonyana seyizwakala seyi-sour kamnandi ukufana njengesiri.

Abarholi bendabuko bayivikela khulu imvelo, ngonobangela wokobonyana uma kwenzeka kobonyana kuba khona umuntu obasa namkha otjhisa ihlathi uyahlawuliswa, ngonobangela wokobonyana akanalo ilungelo lokutjhisa ihlathi. Begodu ufumaniseka kobonyana emalangeni la bagqine sele bathatha idrada ebizwa kobonyana yifence ngelimu lesiNgisi, bayivalele intaba ngonobangela bavikele imvelo kobonyana abantu bangayihlukumezi